Ke nka mo thusa hore a ye counselling ya mmuso. Ke mo feletse ke mo kgothatse ho tloha mono, ha a tloha a qeta nako eo ya ho ya ho counselling ditsebi. Ke mo feletse ka dinako tsohle hore ha a tsamaya a lo lata dipidisi tsa hae, ke tsamaye le yena ho mo fa seikokotlelo ka nako eo e leng hore ha a bone molemo. Ke mo jwetse ka mokgo a leng bohlokwa ka teng bophelong ba ka bo hore ntse ke mo hloka.

Ke nka bula kgwebo ya ho rekisa dijo ya ho rekisa di essentials tse tshwanang le ho dintho tse hlapang ntho tse itlotsang. Dintho tsa di-baby-nyana diphahlonyana tsa di-baby-nyana shop o moo e leng hore nka tshwara diphahlo tsa di-baby-nyana le dintho tse nka hlokahalang ka pele ka potlako.

Eya, kganya eo e ya nsebeletsa ho tloha mono nong, nna ke motho e leng hore ha ke so ka ba ho etsahala hore ke batle ditshebeletso tse fetang ho tseba ho etsahalang feela ho tloha mono. Ke ikopela kganya ebile ha ke soka, ke etsahallwa ke taba ya hore ke ithole. Ke ya dingakeng hangata ke lo batlana le thuso ka dintho tsa bophelo ba ka. Ke kgolwa ho Ntate Modimo le kgang e ke tlisetswang ke Ntate Modimo.

Ho ya ka tsebo ya ka, e, ke ntho e bohloko haholo, e leng hore e tlameha ho lokiswa haholo dipetleleng tsa rona le ditleliniking tsa rona. Hobaneng ha bohloko haholo ha o shebile motho empa a utlwa bohloko, a pain-elwa o sa tsebe o nka mo thusa ka eng, o nka mo nwesa eng, o sa tsebe o tshwerwe ke eng hobaneng ha o mo isa tleliniking e tlameha hore le emele meriana. Taba ena na e se le ka makgetlo re ke tseba batho ba setjhabeng se se ke phelang ho sona e le hore ba ya hlokahala tlasa maemo ana ao e leng hore ke maemo e ne re tlameha ebe re a qobile ho etsahala empa ho sena ntho e tla etsuwa ka nako eo.

Ee, di ya tholahala haholo ho feta le meriana tsona ke tsona tse leng hore di tholahala ha bonolo hobane hangata o thola di bapaditswe hore o di thola jwang ha o kena ho tloha o kena ka lemati. O thola neng neng le bo-sister ba kgona ho tswa ka di ofising tsa bona, ba kgona ho tla ba tlo le hlalosetsa hore di tholahala kae jwang. O kgona jwang hore o di thole hangata tsona ke dintho tse leng hore ditleliniking kapa sepetlele ba etsang bojohle ka tsona hore ba tsebise batjha le batho ba baholo ka tsona.

Ee, seo ke se bone se ntshositse haholo hobane ne ke sa lebella hore batho ba tsamayang dipetlele tsa mmuso ba tsamaya tsela e tjena, ba bona dintho tse bohloko ha kana kana ebile ba nka nako hore ba shejuwe ke di-doctor le di-nurse. Ke ntho e bohloko haholo hobaneng le ha ke sheba maemo a ka ke nahana hore nna ha se tsela, e leng hore ke la ka ka e tsamaya. Empa batho ba bang nako ena kaofela ba kgona hore ba tsamaye tsela e bohloko hakana moo e leng hore ha ba thole thuso ka nako. ke qetelletse e le hore ke utlwile bohloko haholo ebile ka utlwa hore ke tlameha hore ke e report-e ka bo nako.

Moahisane tseba bohlokwa ba meriana ena na hore e bohlokwa haholo ke meriana, e leng hore e tlo o thusa ebile ke meriana, e leng hore e tlo o fa matla e phahamise masole a hao a mmele hore o kgone hore o tlohelle ho kula ebile o se ka hlotse, o kgohlotse. Meriana ena e tlo o thusa haholo le hore le nako e tlang o se ka nna wa kula, wa tshwarwa ke TB kannete o tlameha hore ka hohle hohle o leke hore o nwe meriana hore o kgona ho fola hore le bana ba se ke ba tshwarwa ke stress, ba se ke ba ithola, ba kula, kapa ba tlameha hore jwale ba shejuwe ke batho ba bang. Ke ya o kopa mme.

Ke tokelo ya ho hlokomeleha moo eleng hore ngwana o tlameha ho dula ka hara ntlo, moo a hlokomelehileng, a jeleng ebile a leng safe teng.

Prep ke pidisi e leng hore e thibelang motho hore a se ka tshwaetseha for e nka seventy two hours e kgona ho sebetsa before seventy, two hours e feela ke pidisi e leng hore ke yona e ntse e kgona hore e thibele motho ha nka robala le motho, kapa a tshwaetseya ka phoso hore ke yona e ntse kgona hore e thibele motho, e leng hore o jwalo hore a se ka e thola.

Ke nahana hore se ka thibelwa ka hore re dule ntse ba dule ba ntse ba rutuwa, ba ntse ba hopotswa hore le bona ke batho, ebile ba tlameha hore ba buwe ka mathata a bona. E dule e le sehopotso hangata hore ba buwe e be thuto di-radio-ng le moo di-till-ing tsa rona e be le ditleliniking le dikerekeng le dikolong moo e leng hore ba rutwa haholo ka taba ya hore le bona ke batho, ba tlameha hore ba buwe ka kgatello ya bona ya maikutlo.

Ee, ke ile moetlong oo ke bone o sebeditse haholo hobane kamora monono o ile wa etsahala hore ke thole mosebetsi ebile ho ile wa etsahala hore dintho tse ding tsa ka di bulehe ke thole menyetla e neng e fetang moo.

Dithibela pelei di bohlokwa haholo empa di na le ditlamorao. Ditlamorao tse ntle ke hore o kgona ho plan until ho fitlhella mohlang o so batla ho ba le ngwana o mong a hape ebile re na le ditlamorao, ditlamorao tsa teng ke hore e kgona ho tjhentjha mmele wa hao o kgona ho nona haholo neng neng o kgona ho ota haholo neng neng o kgona ho etsa mmele o be metsi, hape di kgona ho etsa hore o dule o tshwerwe ke hlooho kapa o diehe ho ya matsatsing. Matsatsi ha o a se ka tsamaya hantle jwalo ka pele.

Ee, ke nahana ba tshwara hantle haholo. Hobaneng ha ke soka ba ke ya tleliniking be ke utlwa ho thwe mang mang? Kapa ba bitswa ho ya ka mokgo ka mafu a bona, ke a bona, aa ke makgetlo ke ya tleliniking empa ha ke soka ba ke kopana le hore ke tsebe hore ke mang o tshwerwe ke lefu le itseng mang ha tshwerwe ke lefu le e jwale ke nahana hore ba tshwareha hantle ka mang ba tshwareha hantle.